Into engenza abantu abadala bathandabuze ufuna unyango sisimo sogxekwa kwaye nesimo sezoqoqosho uba bakwazi ufikelela kwindawo apho bangafumana khona uncedo. Kwaye ke ngoku banalo nolwazi oluncinci ngesimo sabo sempilo, abazuzazi noba ke ngoku bayagula okanye bagula yintoni ngelo xesha.

Ndingathi iyaxhomekeka ngoba ngamanye amaxesha abantu abadala baxatyisiwe kwaye bayanikwa nenkxaso ngamasapho abo nangumphakathi, kodwa ke kwezinye iindawo iimeko azifani abantu abadala abahoywa abanikwa nkxaso kunye nosapho alubahoyi.

Ndizawuthethela ngento endiyibonileyo ebantwini abadala kwiilali endivela kuzo. Inkamnkam iyanceda kuba abantu abadala bavele bashiywe nabazukulwana nesizukulwana. Kuthathwa ke ngoku laa mali yenkamnkam yondle ke ngoku usapho olu lonke, ufumanise uba abantwana basezidolophini bayaphangela kodwa imali abayithumeli ngemva ekhaya. Iyakwazi ke ngoku nale mali yenkamnkam ibanike ithuba abantu abadala bakwazi ukhwela xa iindawo zofumana impilo namayeza abo zikude, iyabanceda.

Uba iimeko zam zoqoqosho zime kakuhle, utata ndingamfunela umntu ozamgcina amncede ngemeko yakhe yokuhlamba nokuya ngasese, asogqiba akwazi uba amnike amayeza. Ndingaqinisekisa ke ngoku negumbi ahlala kulo licocekile kwaye linazo izidingo zakhe zonke. Uba imeko yam yoqoqosho ayimanga kakuhle, utata ndingamhoya mna ngokwam ndimhlambe, ndimncede, nokuya ngasese kwaye ndimfunele neenapukeni uyenzela uba xa esophukaneka abe nayo into ezawubamba.

Mama, ndisivile isicelo sakho sohlala kwikhaya labantu abadala. Andinangxaki na loo nto, ndiza kukhangelela indawo apho uzawukwazi uba uhlale endaweni ecocekileyo, endaweni efudumeleyo enokhathalo uzive nawe usekhaya. Indawo endiyaziyo uba inezinto ozithandayo uzenza nendawo endiyaziyo uba inabantu apha bazawukwazi uba bahlalisane nawe. Ungabi nexhala ke nangalapha ekhaya, njengoba ndisemsebenzini ndizawufuna umntu wogcina umzi, ozawuvula apha ekhaya, ahoye apha ekhaya nemfuyo yalapha ekhaya, ukwazi ke ngoku exesheni umane uzobuya uzokroba apha ekhaya.

Umakhulu into endingaqala ngayo kumjonga uba uthanda ntoni, zintoni ezi athandayo uzenza, zintoni ezi athandayo ukuzitya. Into yesibini ke ngoku, ndingasebenzisa laa matshini weswekile uba simane sijonge ke ngoku iswekile yakhe ime njani. Sithathe ke ngoku amaxesha akhe wotya amayeza akhe eswekile, ndiyabazi abantu abadala bayathanda ukubukela ithivi, baneenkqubo abazithandayo phaa ethivini, ukuqinisekisa uba amaxesha akhe ahambiselana nale nto yakhe athanda uyibukela. Siyazi uba ke ngoku sijonga iswekile yakhe ngexesha elithile, xa kuqala into ethile eyakhe ayithandayo siyayazi ke ngoku uba siqalisa utya amayeza.

Dade mntakamama, imeko kamama yempilo ayintlanga uncedo ke ngoku uyalufumana kwikhaya labantu abadala. Ndiyaphangela nawe uyaphangela usemzinakho, unomyeni wakho nabantwana bakho awuhlali naye umama, kwaye apho umama ahlala khona ekhaya kukude nasezibhedlele noogqirha neenesi ezingamnceda uba angabambeka. Apha ke ngoku azabe ehlala khona kwikhaya labantu abadala, izinto zikwalapha ezizomnceda uba angabambeka bakhawuleze ke ngoku bakwazi umnika uncedo. Khawuke uyicinge ke mntakamama uba imeko kamama iyawulunga ke ngoku xa ekwindawo enjalo thina simane siyombona ngoba awuzumisa ubomi bakho nam andizumisa obam ubomi.

Abantu abanintsi bangathandabuza usa abantu abadala kwindawo elikhaya labantu abadala ngenxa yoba kubonakala into yoba bayahlukunyezwa khona, baphathwa kakubi kwaye bayahlukunyezwa noba bayareyitshwa khona. Ngoku umntu angathandabuza ngeemeko ezinjalo uba bayabethwa nobethwa, yimpatho le oqonda uba uyathandabuza ubafaka khona. Kodwa ke ayikho njalo kwiindawo zonke.

Abantu abadala abarhola inkamnkam abathandi ulawulwa ngemali yabo. Utatomncinci into endingayenza ndingahamba naye ngemini yorhola ndihambe naye siye edolophini, apho ke ngoku xa eyokhupha imali yakhe ndingaqiniseka uba uthenga izidingo zakhe kuqala. Njengoba engumntu omdala andinokwazi umlawula uba angathengi utywala obu abafunayo, utywala ndizamyeka abuthenge kodwa aqale kuqala ngezidingo zakhe. Abhatale iinto zakhe, athenge ukutya azithengele nempahla emveni koko kwi-change eshiyekileyo azithengele utywala.

Utatomncinci into yokuqala kule mali ayifumanayo yenkamnkam ndingamcebisa ngento yeepolisi zakhe nombutho, aqale abhatale zona zibe sesimeni esilungileyo yenzele uba uba angasweleka ngenye imini angabi luxanduva lomnye umntu ukuba makangcwatywe. Akwazi ke ngoku utatomncinci azithengele nokutya kwakhe, azihoye esiqwini sakhe, azithengele nezinto nempahla, yonke into yezidingo zakhe, ngakumbi uba akanamntana umncinci oxhomekeke kuye uba makabhatale iindleko zomntana.

Ndingadibana nomphathi wesebe lezempilo ndimcacisele, ndimbekisele uba apha kule klinikhi esezilalini ndisebenza phantsi kwemeko enjani namayeza awekho, kwaye ndimcacisele uba imeko yalapha nabantu abaphilayo apha ezilalini bafika njani kule klinikhi. Ke ngoku ndingagcwalisa kwamaphepha afanuba ndiwagcwalise uqiniseka ukuba amayeza afika apha eklinikhi. Kwaye ndicele kwakwii-NGOs ezikhoyo ezikwaziyo unikisa ngamayeza ezilalini aphuhlise imeko yempilo yabantu basezilalini, nakubo ndingacela uncedo nenkxaso yamayeza kule klinikhi.